Yebo, impela bekunenkinga ngoba mina njengososayensi wezocwaningo zokudla. Ngibonile ukuthi lokudla akulungile ekubeni kudayiswe, kudayiselwe abantu bakuleli noma abantu bangaphandle nokuhwebelana ngakho, ngenxa yokuthi sekugcwele umswakamo kuwona. Isimo sezulu esingesihle lapha, kanye nokuguquguquka kwaso kukubulale kakhulu ukudla kwethu thina bantu baseNingizimu Afrika.

Mlimi, iyimbuzi zakho uyazi ukuthi zonile, zingene kweyami ingadi, zadla imifino yami ebengiyitshalile. Lokhu akungiphathanga kahle neze, ngoba kuyimanje ngidinwe ngigane unwabu. Kungicike kakhulu lokhu okwenziwe izimbuzi zakho. Ngiyacela-ke ukuthi-ke ngelinye ilanga ubuye uzigade, zingayenzi le nto eziyenzile.

Njengoba sazi-ke ukuthi-ke kunesidingo zabathengi, kanye nentuthuko kobuchwepheshe nephepha. Kusebenza kanjena-ke ukuthi-ke zonke izinto manje kuzofanele ukuthi sizenze ngobuchwepheshe, siphinde futhi sisebenzise bona ubuchwepheshe lobubephepha ukuze abathengi bakwazi ukuthi bathole izinto zabo ngokushesha. Kuzosebenza-ke ngokuthi-ke ukwazi ukuthi-ke uphinde futhi izinto zakho oyifunayo, usheshe uyithole maduze ngokwefoni, ungami ulayini abade eyitolo.

Izinyathelo, mhlawumbe ongakwazi ukuthi uzisebenzise ukuze ukwazi ukuthi umhlabathi wakho ukhuthaze ukukhula kwezitshalo. Okokuqala nje, imihlabathi wethu ihlukahlukile, kukhona umhlabathi omnyama okuyiwona, ikakhulukazi ojwayele ukukhipha iyitshalo esizingeni eliphezulu lapha kwelakithi. Iyikhuthazi-ke, mhlawumbe ongayithatha-ke ukuthi-ke ukhuthaze umhlabathi wakho, ungasebenzisa lokhu abakubiza ukuthi, umanyolo, umqquba kanye nezinye iyikhuthazi ezihlukahlukile eyisetshenziswa abantu bakithi, lapha eNingizimu Afrika. Eyifana nje njengoumgquba, omanyolo kanye nje nomgquba wezinkukhu, nawo uyasebenza.

Ngingasho nje ukuthi kona zikhona izinto ezenza ukuthi uhluleka empilweni, kodwa akusho phela ukuthi ukuhluleka empilweni kusho ukuthi angeke usaya phambili, usaphumelela. Ngoba kuthiwa kufanele uvuke uyithathe. Nami nje ngokwami ngiyavuka ukuthi ngiyithathe, ize kunzima kodwa ngizovuka impela ngiyithathe, ngibheke phambili, ngibhekane naye ngqo le ngqinamba engibhekile ukuze ukuthi ngingabuyiseleki emuva. Ukugqugquzeleka nje kanye nokwenza ucwaningo, nokubuza iyindlela kwabaphambili, ngicabanga ukuthi yizona zinto lezo ezingakwazi ukuthi ziphinde futhi zingisize ekubuyiselweni kwami nokuqhubeka kwami .

Ubungozi kanye nezinzuzo zokwandisa ipulazi lakhe likakwatapeya kulesigaba. Ngizoqala nje ubungozi. Ubungozi bokwandisa ukuthi, ukwatapeya uhamba ngezikhathi zawo. Ukwatapeya, ngesinye isikhathi kuyenzeka ubuye uthele, ngesinye isikhathi ubuye ungatheleli kakhulu. Ngelinye ilanga nje ukwatapeya, ungabi, abantu abaningi bangawuthandi, uhambe kancane ngisho nasemakethe. Lokhu kungaba yingozi kakhulu uma andisa ukwatapeya epulazini lakhe kulesi sigaba. Kodwa izinzuzo ukuthi uma elandisile uzokwazi ukuthi athole iyimali eyiningi, agcine esedlulela phambili, agcine esengusomabhizinisi omkhulu.

Yebo, zikhona iyindlela ezinye nje enigakwazi ukuthi niyifake ephepheni kwizimakethe eyisafufusa. Njenga nje nokuthi kufanele ukuthi uma ufaka, ufake isikhangisi ephepheni, uthathe zonke iyimakethe ezisafufusa uyifake emaphepheni, uyikhangise, uphinde futhi uhehe abantu, phinde futhi kubekhona amanani aphansi, kanye futhi nemititilizo. Lezo ndlela ngicabanga ukuthi izona ndlela ezingakwazi ukuthi-ke zifakwe cishe emaphepheni kwezimakethe .

Yena umngani wami uthi, amasu akhe amsebenzeleyo ukwenza ngcono ukusebenza nje kahle ngenkathi evuna ngesandla ensimini yakhe. Ukuthi nje, uvuka ngesikhathi ekuseni ahambe ayovuna, aphinde futhi iyitshalo zingalimali kahle, aphinde futhi avunisise kahle kunokuthi avune ngomshini. Kuphinde futhi nokuthi leyonto leyo imsize ukuthi-ke zonke iyitshalo ziphumisise kahle, kungabikhona isitshalo esigcina singazange sivuniseke kahle ensimini. Lawo-ke, amasu akhe ukuthi-ke yingakho ephumelela kwezibhizinisi lokuvuna.

Ngingasho nje ukuthi umphathi kufanele ukuthi leli bhizinisi lakhe leli lamaqanda, izinkukhu lezi, kufanele enzele aqinisekise ukuthi zona zisezingeni elikahle yokuthi ziyakwazi ukuthi zikhiphe amaqanda, aziphe ngokufanele ukudla, aphinde futhi la khona zikhipha khona amaqanda akhiphe khona amaqanda, amaqanda aphumele endaweni engahwishi, iphephile, angeke life. Lokho kungakwazi ukuthi-ke, amaqanda akhe abe ngcono. Kuphinde futhi namakhasimende angakhonandi nje, ngamaqanda afa njalo, namaqanda angekho ezingeni elanele.

Ngasho nje ukuthi uchwepheshe, kukhona indima okuyidlalayo lapho, ekuphathweni kweyinambuzane, ekuthuthukisweni. Ngizolinganisa nje ngalokhu abakubiza ukuthi phecelezi, ama-drone monitoring. Iwona isikhathi esiningi aqinisekisa ukuthi yonke into ihamba kahle, lapha endimeni yezolimo.